Ngangithe uhlelo lokufundisa isiNgisi ngesikhathi ngisafunda enyuvesi ukuze ngithuthukise amakhono ami okukhuluma nokubhala. Inhloso yalolu hlelo kwakukungithuthukisa ukuze ngikwazi ukuhamba phambili emsebenzini, ngihlanganyele kahle nabantu abaningi, futhi ngizuze amathuba okuthuthukisa impilo yami. Imigomo yalo yayihlanganisa ukufunda amagama amasha, ukuqonda izincwadi, nokukhuluma kahle. Lokhu kwaphumelela kahle ngoba kwazise ekwandiseni amathuba ami okuhweba kanye nokuxhumana nabantu abaningi, okungithokozisa kakhulu.

Uma bonke abantu emhlabeni begqoka izingubo zesintu noma imvunulo nsuku zonke, imiphakathi ingathola ukucaciseleka okukhulu mayelana nosiko lwabo. Lokhu kungaholela ekuthuthukiseni ukuqonda okujulile ngezindlela zempilo, izinkolelo, nemilingo yabantu, kube yindlela yokuhlonipha umlando. Ukugqoka imvunulo yesintu, kungabagqugquzela izifundo ezijulile kobuhlanga, futhi kube isikhumbuzo sokuhlonipha usiko emhlabeni wonke. Lokhu kungavusa isifiso sokungabaza amasiko ngendlela ehlonipha izindlela zomphakathi nezinhlaka.

Ngokwesiko lwamaZulu, ukulandwa kongasekho ngehlahla lomphafa, umlahlankosi, kubalulekile ngoba kuwumsebenzi wokuhlonipha umoya womuntu ophumile. Ihlahla lomphafa lisho ukuthi, isinyathelo sokugcina sokuhlala kulesi simo somphakathi futhi kuwumthwalo ukubuyisela isithunzi kumuntu owayesekele umphakathi. Ukulandwa ngendlela kwenza ukuthi, umoya womuntu ophumile uqhubeke nokuphila ngokuhlonipha izinkolelo namasiko, ukugcina isithunzi semindeni, futhi kuvikelwe izimpawu zomlando nezomphakathi. Lokhu kusho ukuthi, umuntu ongasekho akaphumuli kuphela kodwa kusaphila izinkumbulo nezifundo eziphuma kubo.